Ndi mutambo ungaho Chess une uvha u kho u tambiwa nga zwanḓa u kho u tamba na muṅwe muthu u kho ṱuṱula muhumbulo ndiwone mutambo une ungari u a tambeya ndi nga u tamba .

Nditea uvho no ambara maṱeki na masogisi na tshikipa tsha zwanḓa zwilapfu.

Zwia thusa nga maanḓa ngori uya fhedza tshifhinga tshinzhi u khou ita nyonyoloso ufhirisa uḓi wana ukho ḓivha u kho vha na vhathu vhane vha ḓo ita uri u dzhenelele kha zwa vhugevhenga.

Ee, ndi zwa ndeme vhukuma ngauri dzikiḽaba dzi ḓo vha thusa nau vha ṱuṱuwedza uri vha vha dzhenelele nga maanḓa kha zwa uita dzinyonyoloso ende nyonyoloso ndi dza vhuṱhogwa.

Ndi FIFA, ndi yone ine ya ṱuṱula muhumbulo ngauri iya u gudisa u tamba bola ya milenzhe, ndi yone ine nda nga yi themendela vhathu uri vha shumise yone.

Basket boḽo ndi yone mutambo une nda u funesa une wa tambiwa nnḓa ngori fhano a wu ngo ḓala, ndi wone une nda u takalela ngori huvha hu kho tambiwa nga bola mara zwiita zwi sa dini ende u ya ṱuṱula muhumbulo.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi kho wana pfufho ya u dzhaiva nga maanḓa ngori ndovha ndi madzhaivani, ndi zwone zwe zwa ngita uri ndi ḓiwane ndi tshikho u funa zwa u dzhaiva nga maanḓa.

Ndi mitambo ingaho voḽi boḽo, ndi yone ine nda takalela uyi tamba ngauri ayi tambi vhathu vhanzhi vhanzhi ende ayina mafene manzhi ane a ḓou tshuwisa musi u tshi khou tamba.

Ndi, ndi kha playstore ndi hune vha wana dzi geimi dzine dzavha dza mitambo dzine vha nga tamba khadzo, ndi hone fhethu hune vhanga wana mitambo, dzigeimi dza mi.

Ndi ḓivha uri ndi zwithu zwine zwa itiwa mahaḓani zwine zwiitiswa nga makhuwa nga maanḓa, asi zwithu zwine zwo ḓowelea, asi zwithu zwanyi na nyi.

U ya ḓiwana a khovha muthu are na mutakalo, na u ḓiwana akho wana tshifhinga tsho ita vhukonani na vhathu.

Ndi u gidima ngauri ndi zwone zwine zwa ita uri uvhe u khou onyolowa unga musi u tshi khu yo tamba bola ngauri u gidima ndi zwandeme nga maanḓa khau tamba bola.

Azwingo tsireledzea ngauri mvula dzinga ita uri milambo iḓale, vhaḓieane vhakhoubalelwa upfukha vha humeḽa hayani zwasiya uri vhawa vha ḓiwane vha kho lala ḓakani.

Ndo sika vhukonani ngau ḓowela vhaṅwe vhathu vhanzhi vhukuma nda ita uri na vhathu vhane avha ambi vhoṱhe vha thome u amba nga nṱhaḓani hauri nne ndo ita vhukonani.

Ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba vidiyo geimi vidio geimi ndi zwithu zwine zwi takadza vhukuma, ndi zwone zwithu zwine zwi ya mvumvusa, zwi ya borolosa kharali hu si na zwine wa kho ita, u ngaḓi tambela vidiyo geimi

Huna fhethu hopfi thawarani hune vhathu vha ita nyonyoloso hone, vha ya gonya nga u gidima vha kho onyolosa milenzhe vha swika nnṱha vha ḓi onyolosa milenzhe futhi, ndi hone fhethu hune ndi ngari vhaita nyonyoloso hone.

Ee, u gidima zwi ya ita uri muthu a ḓiwane a kho amba na vhaṅwe vhathu ngori, u tshi kho gidima u ya ṱangana na vhathu dzi nḓilani zwi a ita uri u nambe u khou amba na vhathu u nambe u ite vhukonani.

Ndi funa nga maanḓa u tamba tshese, ndi zwone zwine nda zwi funesa kharali hu si na zwine nda khou ita ndi mbo ḓivha ndi kho ḓi tambela tshese ndi tshone tshithu tshine ndatshi ita nga tshifhinga tshanga tsha u awela.

Ndi mudavhini, ndi hune vhathu vhanzhi vha ḓiwana vha tshi khou ita zwa mitambo hone hune vha vha vha khou tamba bola, voḽi boḽo na netboḽo ya vhathu vha vhafumakadzi.

Ndo guda, matshinele manzhe o yaho ngo fhambananana na zwouri muthu a tshi tshina u tshinisa hani ndi zwe nda guda kha kiḽasi ya u tshina.

Eletshedza uri vha ḓiwane vha kho dzhenelela kha mitambo yo yoya ngo fhambanana ingaho dzi bola dzi netboḽo ndi zwone zwithu zwine zwiya ita uri muthu avhe a onyolose muvhili avhe na mutakalo.

Zwina mbuyelo ngori uita ngade zwi yau thusa ngauri uya ḓiwana u khou ṱavha muroho une u si na tshisevho tsha uḽa kana tshiṅwe tshithu uḓo wana u khou ḽa muroho honoyo we wa u ṱavha kana mutshelo wonoyo we wa u.

Ndi ya uri muvhili u avha na mutakalo na uri muthu u avha na body ine i ya sedzeya a sa si ku khwaṱhekana u avha fithi avha na mutakalo wa khwi.

Ndi takalela nga maanḓa thonamente ya bola ya youth ligi ine, ndi vha ndi kho tevhela ngori huvha huna vhatambi vha vhaswa huna vhane ndavha ḓivha vhane ndi ya takalela u vha vho, u vha ṱalela vha tshi kho tamba bola ya milenzhe.

Ndi takalela uya hiking nga tshigwada u itela uri ri vha ri kho sumbedzana fhethu hune a ri hu ḓivhi na uri hu sa ite hu tshi iteya zwiṅwe zwithu kha muṅwe muthu ri muthuse na uri ri gude ngaha shango ri vhanzhi.

Zwo fanela nga maanḓa ngori zwi vha zwi khou ṱuṱula muhumbulo, ende na uri mutakalo wavho u dzule wo takala kharali zwi khou vha takadza.

Puḽatifomo dzine nda dzi shumisa ndi platform dzi ngaho vho, dzi ngaho vho play store nga maanḓa.

Ndi geimi dza dza bola nga maanḓa ngori ndi dzone dzine dzi nthusa nga maanḓa uri ndi vhe ndi vhe ndi khou humbula zwithu zwine zwikho nṱanḓavhudza muhumbulo na zwo reila maṱiraka nga maanḓa.

Ndo fhaṱa vhukonani ngau tamba geimi ya bola na muṅwe muthu zwi a ita uri ri nambe ri ḓowelane, rivhe vhangana nga zwezwo zwi a itea ngori ri vha ri kho tea u tamba roṱhe ra namba ra thoma u amba ri sa ḓivhani.

Ndi geimi ingaho call of duty ngori ndi yone ine nda nda ita vhukonani na muthu nda muḓowela nga maanḓa.

Ndi ya uri i ḓi wane i kho freezor kana i si tshena space zwine zwa ḓo sia uri i khou freezor ya si tsha panga tshithu na tshithihi.

Ndi netiweke nga maanḓa ngori netiweke ndi tshone tshithu tshine tsha dzhia nga maanḓa vhuimo hu tshi khou tambiwa game online.

Ndi dzau ndi wana hu khou dzhiiwa mafhungo au kana zwidodombedzwa zwau zwa shumisiwa huṅwe fhethu arali wa sokou wa mangala muthu a khou vhudzisa zwithu honoyo ane wa khou tamba nae online aya a zwishumisa huṅwe fhethu.

Ndi mutambo u ngaho bola ya milenzhe ngori ndi wone mutambo une u onyolosa milenzhe u itela uri muthu a ḓiwane a na mutakalo kha muvhili wawe.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ngori ndi wone une u nṱuṱula muhumbulo na uri tshifhinga tshinzhi ndi khou borea ndi tamba wone.

Ndi ma ma tambele anga u tamba nga gona no u tamba u shumisa milayo nga maanḓa uri vhathu vhoṱhe vha pfhe vho tsireledzea na uri hu fhaṱee vhukonani.

Vha tea u to dzhena khaye ngauri ya ṱuṱula muhumbulo ende ivha i kho u gudisa.

Ndi mutambo une athi tu u pfesesa nga maanḓa athi tuto ḓivha nga hawo mara ndi tshi tou humbulela hungavha hu vhatambi vha swikaho vhaṋa.

Tshenzhemo ndi ya uri nda khou ḓiphina vhukuma na uri ndo borolowa vhukuma nga maanḓa, zwi ngita uri ndi vhuyelele vhuṅwanani.

Ndi vhona ungari ndi zwa ndeme ngori zwivha zwi kho ita uri vhaṅwe vhathu vhaḓi wane vha kho ḓi dzhenisa khazwo na uri vhanwe vha ite dzinyonyoloso kharali mitambo ya hone itshi ita vhathu uri vha vhe na dzinyonyoloso nyana.

Ndi nga anḓadza nga zwo no nga mutambo wa wa football bola ya milenzhe ngauri ndi wone une nda u funesa ndi nga u anḓadza kha puḽatifomo i ngaho TikTok nga maanḓa.

Ndo ya nda vhona ndi mutambo u takadzaho nga maanḓa vhathu vhanzhi vha ufuna and hu vha huna vhathu vhanzhi vho betshaho zwine zwa sia uri kharali hu na possibility zwori u wine.

Zwi a fhaṱa ikonomi ngauri vhaṱaleli vha tshi dzhena u vhona mitambo minzhi vha badela, zwine zwa sia uri tshelede iṅwe ṱhukhuṱhukhu kana heneyo tshelede i vhe i tshi khou ya kha shango.

Ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou guda dziṅwe nyambo ndo ya mashangoni maṅwe nga nga zwa mitambo.

Ndi mutambo u takadzaho tshine tsha nyanyula ndi tshori hu vha ho betshiwa nga maanḓa vhanzhi vhono u vhona vhavha vho betsha lune zwa sia uri hezwi u tshi vho fhela vha vhaḓi wane vho wina dzi tshelede.

Ndo ita vhukonani vhuhulu nda vha na mungana ane na zwine ndi kha ḓivha mungana naye u bva kale kale tshe ra vha vhangana nga nṱhani ha dzi bola.

Ndi mutambo u ngaho bola ya milenzhe nga maanḓa ngori, wa tamba dzi province na zwigwada nga zwigwada zwa vhathu.

Zwi a sika mishumo nga maanḓa ngori vhaṅwe vhathu vho ḓiwana vha dzima ma security a hanefho na dzi referee na vhathu vho rengisa.

Ndi zwa kale nyana ndi makhuwani ndo ḓi wana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby ndi sa khethululwi ngori ho ḓalesa vhathu vhatswu. Ende ndo ḓi pfha zwo zwisi zwavhuḓi nga maanḓa vhukuma ngori ho ḓalesaho u khethulula lukanda nga maanḓa.

Ee nga maanḓa ngori muvhuso wa lwela nga maanḓa uri zwi siṱediamu zwi fhaṱiwe zwavhuḓi na zwi dzula zwavhuḓi kha vhathu vhane vha ḓoḓa hanefho u ṱalela mitambo iyo.

Ndi mitambo ingaho ndode na dzi khadi ndi yone mitambo ine ndo gudisiwa yone nga maanḓesa ndode ndi yone ine nda gudisiwa yone ndi tshe muṱuku zwi khou sielisana.

Zwine nda ḓivha nga muravharavha ndi zwa uri u tamba vhathu vhavhili ende hezwo vhathu vha tshi khou tamba vha vhavhili hezwi muthu a tshi khou tamba uvha akho dzhia zwigulungu zwa muṅwe u swikela a tshi zwi fhedza zwoṱhe ndi hone a tshi ḓo wina.